Ukubhukha ithikithi lebhasi ku-inthanethi ngikubona kuyinto elula futhi negcina isikhathi somuntu. Ungahambi uye esitolo nasey'teshini zamabhasi uyobamba olayini abade ongabazi ukuthi bazophela nini. Nabasebenzi baseziteshini nasey'tolo abasebenza kancane bekumoshela isikhathi sakho.

Amatekisi alayisha abantu abaningi ngesikhath'esisodwa okwenza ukuthi befike endaweni abasuke befuna ukufika kuyo ngesikhathi esifanele bengagcini belinda olayini noma belinde isikhathi eside futhi amatekisi agwema ukuba nethrafikhi emgaqweni ngenxa yey'moto ey'ningi zabantu.

Ngingabuza ukuthi ukukhuphuka kwaphethiloli kuzokwenza ukuthi iteksi ingabe isafika yini lapho okumele iye khona noma ibanga lalapho okuya khona itekisi lizokhuphuka ngenxa yokukhuphuka kukaphethiloli. Ngiphinde ngibuze ukuthi yini ezoshintsha kubona etekisini yabo ngokukhuphula inani lokugibela?

Ngingakhipha abadayisi abadayisa ngaphakathi esitimeleni bese ngivula indawo edayisa izinto ezidingwa abagibeli ngaphakathi esitimeleni ngiphinde ngenze nama-priorities seat ngaphakathi esitimeleni ngoba ey'timeleni ey'khona njengamanje ayashoda.

Kwakuyisikhathi ngizoya kwi-interview yomsebenzi wokusebenza esitolo as i-assistant esitolo. Ngafika esiteshini samabhasi ngafika kuthiwa ibhasi esizoligibela alikafiki ngagcina ngiba late kwi-interview ngangawuthola umsebenzi. Into isiteshi esasingayenza sasi ngakhipha elinye ibhasi elikhona esiteshini lithatha abagibeli behambe ukuze abagibeli befike ngesikhathi lapho okwakumele beye khona.

Ngingazizwa ngihlukumezekile kakhulu emoyeni ngoba uma usuney'nkinga zempilo akudingeki ukuthi uhlale ey'ndaweni lapho ozohlala nabantu abaningi khona bezok'phazamisa indlela ozohlala ngayo. Umosenenkinga zempilo udinga ukuthi uhlale endaweni ukhululeke. Ngakho ngangazizwa ngihlukumezekile kakhulu ngiphatheke kabi ngoba abantu engizobe ngihleli nabo bazobona ngathi ngiyazitshela ngibe ngingazitsheli.

Angikuthandi ukulinda impahla yami isikhathi eside ngakho ngingazama ukusebenzisa enye indlela yokuthi impahla yami ifike kimi ngendlel'esheshayo.

Inzuzo yokusebenzisa izithuthi zesonto kubantu abadala abanokuwohloka umqondo kuwukuthi laba bantu ababathathile ngaleso sikhathi ebebathatha emakhaya bayasenza isiqinisekiso sokuthi bayababuyisela emakhaya bephephile futhi bayasigcina isikhathi.

Izaguga zasemakhaya azibe zisakwazi ukusuka emakhaya laph'ezihlala khona ziye ezitobhini lapho ezizothola khona izithuthi.

Akulula isikhathi esiningi ngoba izithuthi eziningi azibi nazo izikhala noma izitulo ezikwazi ukuhlala abantu abasebenzisa izinsiza zokuhamba.

Iziteshi zamabhasi ney'teshi zey'timela zikude abantu abadala bakwazi ukufinyelela kuzo kahle. Kungadingeka ukuthi kube ne-transport engenziwa ezothatha abantu emakhaya ibayise ey'tobhini ngoba akube kusabalula kubantu abadala ukuthi bahambe amabanga amade ukuya ey'tobhini zokugibela.

Izinhlangano zamatekisi ngibona mina zisungule udweshu ekuphatheni imizila nabashayeli. Ngakho zidinga ukuthi zithole abantu abazokwazi ukubalawula ngoba benza udweshu emzileni baphinde baqhathe nabashayeli ukuthi bengazwani.